Vhashumi vha tea u dzulela u sedza uri kharali vhone vha satsha shuma ende fhedzi vha khou dzula hayani, vha satsha kona u wana mushumo, vho vha vha tshi shuma, vha ya vha ya apuḽaya UIF uri vha kone u wana tshelede kana masheleni haneyo maṱuku ane vha nga kona u ṋeiwa o ne. Uri vha kone u fhira tshikhala kha tshifhinga tshi ne vha vha kha tsho vha tshi khou shumisa masheleni ayo, a vha thuse kha zwiṱukuṱuku zwine vha nga kona u zwi swikelela, kana u vha thusa nga zwo.

FNB ine ya vha First National Bank, na Standard bank, na Nedbank, na ABSA, na Capitec, na Discovery bank.

Ndi nga kwama tshiimo tsha bannga kana nda vha founela uri vha vhuise tshelede murahu ye nda i rumela nga vhukhakhi, ndi songo zwivhona uri ndo khakha nomboro nthihi, vha tshi i vhuisa murahu vhuthada vhu ne nda vha naho vha vha vho fhela, nda kona u rumela nga nḓila yone, ya vhuḓi, ndo nwala nomboro dzone zwavhuḓi.

Ovha maitele a vhuḓi nga uri zwo ri thusa uri ri kone u ḓivha uri mafheleloni a mbulungo ri ḓovha ri na zwifhio, kha tshiimo ro tshi ṋangaho uri tshi ri thuse kha u vhulunga.

Zwine zwa itiwa ndi zwauri, u fhiwa tshikhala tsha uri a badele tshelede ye a vha a sakhou i badela kha medical aid yawe, musi asathu u wana thuso ya zwine a vha a khou lila nga zwo.

Zwinga thusa uri a yo masheleni a ne a kho a wana a UIF uri a kone u badela zwe a vha a songo zwi badelela nga murahu ha musi a songo hola, ngo uri o vha a siho mushumoni for tshifhinga tshilapfu, ayo masheleni a ne a ḓo a wana kha UIF a do mu thusa u ri a kone u swikelela zwinzhi zwe a vha a si khou kona u zwi swikelela nga murahu ha musi a khou lwala, unga u badela maḓi, zwiḽiwa, na u badela renthe, na zwinzhi zwinwe.

Khumbelo ya UIF i itiwa online kha website ya UIF ya government, i itiwa afho nga uri vha vha vha khou zama u fhungudza tshifhinga tsha uri vhathu vha thome vha ṅwale mabambiri manzhi asa fheli, ende fhedzi vha wane uri manwe mabambiri a khou tambisea nga murahu ha musi vhanwe vha nga si dzi wane ngo uri asi vhoṱhe vha ne vha ḓo i wana, ende fhedzi zwi ḓo dovha zwa thusa uri vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshiṱuku, vha kone u ita khumbelo, kha website yeyo nga zwifhinga zwo fhambananaho kana nga tshifhinga tshinwe na tshinwe tshine muthu a khou kona u tshi kona uri a kone u ita khumbelo.

Zwinga thusa nga nḓila dzo fhambanaho unga u kona u badela zwithu zwo fhambananaho zwine zwa zwi kha ḓi badelwa, musi u sa thu xelelwa nga muthu oyo unga u badela dishi, maḓi, na zwinzhi zwine zwa badelwa, na urenga zwiḽiwa zwine ha vha uri zwi ḓo thusa vhathu vha ne vha ḓovha vha hone nga mbulungo, ende fhedzi zwi ḓo dovha zwa thusa uri vhathu vha kone u swikelela zwe vha sa koni u zwi swikelela nga tshifhinga tsha murahu ha musi a yo masheleni vho i, vho a wana.

Ee, ngauri masheleni a ne a khou banngiwa kha internet ndi masheleni a ne avha uri vhathu vha nga si kone u a tswa nga nḓila yo leluwaho nga murahu ha musi tshelede ine ya vha i khou banngiwa hayani u vhanga masiandoitwa manzhi o fhambananaho, zwa ita uri vhathu vhanwe vha fe ngauri vha ḓo vha vha tshi khou lwela tshelede yeyo ine ya vha hone hanefho hayani musi i khou banngiwa, nga murahu ha musi yo no vha nzhi ngo uri kharali vha khou bannga tshelede hayani, tswotswi dzi ḓo dzulela u vha nga murahu uri dzi kone utswa tshelede eyo ine ya vha hone nga hanefho hune ya khou banngiwa hone, mara khare i khou banngiwa online, zwi thusa uri matswotswi a fhungudzee a ne a ḓovha a khou i sala nga murahu ne a khou ṱoḓa u itswa, ngouri tshelede ya online a i tswei, kana ya online.

Ee, zwi vha zwo khwaṱha vhukuma ngouri tshelede ine ya vha kha internet a i tswei nga nḓila yo leluwaho, i nyaga na vhathu vhane vha vhori vhofunzea nga maanda uri vha kone u itswa, zwino zwi fhungudza vhutswotswi ri tshi da kha tshelede ine ya do vha i khou tswiwa, ngouri arali hu tshi khou banngiwa tshelede hayani zwi engedza masiandoitwa manzhi a ne a do ita uri tshelede i tswiwe kana vhathu vha fe, nga uri matswotswi a do vha a khou lilela u tswa tshlelede i ne ya khou bangiwa hanefho mudini, zwa dovha zwa ita uri na vhathu vha fe nga nḓila dzo fhambananaho ngo uri vhanwe vha ḓo vha vha khou ilwela ngo uri i ḓo vha ihone hanefho, mara khare i kha internet, vhathu avha tu kona u itswa nga nḓila yo leluwaho.

Zwi thusa uri ndi kone u ḓivha uri ndi nnḓu dzi fhio dzine nne ndi nga kona u swikelela uri ndi dzi renge, ende fhedzi musi ndi khou dzi renga ndi ḓo shumisa vhugai. Zwa dovha zwa thusa uri ndi kone u ḓivha uri ndi nnḓu dzi fhio dzine dzi a ḓura, dzi ne ndi nga si kone u swikelela u dzi renga, ende fhedzi a thingo teya u dzi renga nga masiandoitwa haneyo o fhambananaho, nga murahu ha musi ndi khou kona u divha uri nnḓu dzine ndo teya u dzi renga ndi dzi fhio na dzine a thingo te ya u dzi renga ri tshi sedza masheleni na zwinwe zwo fhambananaho.

Zwine nne nda ḓivha zwone ndi zwo uri kharali muthu o renga airtime yo kalulaho nga bannga a i humeli murahu, kharali hu bannga dzine ha vha uri dzi a tenda u ri ndi i humisele murahu, ndi nga founela bannga iyo nda vha vhudza u ri ndo renga airtime yo kalulaho, ndi humbela uri vha i humise, fhedzi vha nthuse uri ndi kone u renga yo linganaho, ende fhedzi ndi kone u vha uri tshelede yanga ndo i wana murahu.

Ee, ndi vhona unga yo bebana nga uri nga tshifhinga tsha murahu, UIF yo vha i siho, yo vha hone nga murahu ha musi vha tshi khou zwi vhona uri vhanwe vhathu vha khou vha na masiandoitwa o fhambananaho nga murahu ha musi vha si khou kona u shuma, zwino zwi thusa nga nḓila nnzhi ri tsha ḓa kha masheleni a UIF, zwa dovha zwa thusa uri nga tshifhinga tsha zwino, masheleni a yo a eḓana, ende fhedzi a khou beba nga nga uri vhathu vha khou i wana, vha khou a wana a yo masheleni vho sedza uri mdi maḓuvha mangana ende ndi tshikhala tshingafhani ende fhedzi muthu u kha tshiimo tshi fhio.

Ndo thoma nda sedza zwithu zwanga zwo no pfhi credit score zwine zwa ntendela uri ndi kone u dzhia garaṱa eyo nda dovha nda sedza uri ndi khou shuma gai, ndi hola vhugai, ndi tshi yo dzhia garaṱa heyo ho ṱoḓea dzi bammbiri dza mushumo une nda shumela hone ha dovha ha ṱoḓea ma dzina na basa yanga.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo ndi dza uri ho vha hu khou ṱoḓea zwithu zwinzhi zwine ndi kho tea u zwi nwala ende fhedziha ndi zwithu zwine ndi a zwi ḓivha mara ndo kundelwa nga nḓila dzo fhambananaho ngori ndo wana uri zwiṅwe zwine nda tea u zwi ṅwala a thi nazwo. Ndi tea u thoma ndi ye, ndi zwi sedzuluse mushumoni kharali vha khou ṱoḓa nomboro yanga ya mushumo, vha khou ṱoḓa station tshanga tshine nda shumela khatsho, vha khou ṱoḓa muholo, vha khou ṱoḓa pay check uri vha kone u vha na vhuṱanzi uri ndi khou kona u u shumela gai ende zwi zwa ngohoni and ndo wana uri ndi khou kona u wana ndi khou kundelwa uri ndi ṅwale zwiṅwe zwithu ngauri nda ndi sa zwi ḓivhi.

Muthu u tea u sedza uri eyo garaṱa ndi garaṱa i ya tshiimiswa tshifhio, ndi tshiimiswa tsho u thembea, ndi tshiimiswa tshine vha tshi u fha garaṱa eyo, vha ṱoḓa masheleni mangafhani nga murahu ha musi ndo ita tshikolodo vha ḓo ṱoḓa tshelede i khou vhuya i ngafhani nda dovha nda sedza uri hu etsho tshiimiswa ndi tshiimiswa tshine vha sedza zwifhio musi ndi tshi i tea u dzhia garaṱa eyo vha ṱoḓa muthu ane a shumela kha tshiimiswa tshifhio tshine vha tshi sedza masheleni uri ndi hola mangafhani.

Ndi sedza tshiimiswa uri ndi tshiimiswa tshifhio tshine tsha thembela ende fhedziha nda dovha nda sedza uri vha ṱoḓa zwifhio uri nṋe vha ntendele uri vha mphe eyo garaṱa ya tshikolodo. Nda dovha nda sedza uri kharali ndo dzhia tshelede eyo kana ndo dzhia garaṱa eyo ine ndi khou i shumisa ndi tshi badela ndi badela a masheleni mangafhani.

Ndo ita nga app yanga ya bannga ine ya vha ya Standard Bank, maitele a hone o vha maitele avhuḓi ngauri ndo wana uri ndi tshi ita iyo khumbelo ya garaṱa ho vha uri zwo leluwa ende fhedziha vha ṱoḓa zwithu zwo linganelaho, vha ṱoḓa muthu ane a hwala tshelede yo linganelaho, a vha ṱoḓi zwithu zwinzhi. Vha ṱoḓa muthu ane a fulufhedzeaho uri u ḓo ri u dzhia garaṱa iyo a kona u badela ende fhedziha vha zwi sedzulusa uri muthu u ḓo kona u zwi swikelela ezwo zwithu naa.

Ndi ngauri vhathu vha ḓowela u vhulunga tshelede ende fhedziha a vha ṱoḓi u shumisa akhaunthu ine i ḓo dzulela u vha dzhiela tshelede ine vha khou i vhea kana u i vhulunga, zwi ita uri tshelede ine vha khou i vhulunga i vhe i khou humela murahu ngauri vha vha si khou kona u vha na mvelaphanḓa zwino vhathu vha ṱoḓa uri vha dzhie akhaunthu ine vha ḓo kona u vhulunga tshelede hu si na zwithu zwi vha dinaho kana zwi vha khakhisaho kha u vhulunga tshelede yavho.

Akhaunthu ya diphosithi yo dzudzanywaho ndi akhauunthu ine muthu u a kone u vhulunga tshelede khayo u nga akhaunthu ya Capitec ya savings, ndi akhaunthu ine ya vha ya diphosithi yo dzudzanywaho ine i ntendela lwa tshifhinga tshilapfhu uri ndi kone u vhulunga masheleni anga, ende fhedziha ya dovha ya vha ya u shuma nga nḓila dzo fhambananaho u itela uri ndi kone u swikelela zwithu zwo fhambananaho, ende i eyo bannga ya Capitec i shuma nga nḓila ine ndi ḓo kona u dovha nda ntsha tshelede khayo nda dovha nda i vhulunga khayo.

Tshihulwane ndi u ḓivhudza u ita diphosithi yo dzudzanywaho musi u tshe muṱuku u ita uri masheleni a hule a vhe manzhi musi na iwe u tshi hula. Zwa dovha zwa ita uri heyo tshelede i u thuse kha ḽa matshelo musi ndi khou shumisa diphosithi yo dzudzanywaho ndi a kona u vhulunga masheleni manzhi nga maanḓa musi ndi tshi khou hula, nda wana uri ndi tshi hula aḽa masheleni ndi masheleni manzhi nga maanḓa ngauri zwi ita uri ndi kone u vhulunga masheleni nga nḓila yo dzudzanywaho yavhuḓi.

Ndi kona u sendela muthu tshelede nda kona u dovha nda wana tshelede ndi khou shumisa mobile money.

Ndi thusi ye ya tshi ḓo vha i tshi tsireledza vhathu ngauri life cover i ya thusa, a kone u u vhuyelela nḓilani a kone u nga murahu ha musi wo weliwa.

Ndi u kona u sendela muthu tshelede na uri na u kona u badela naho na u kona u ntsha tshelede.

Zwi thusa uri .

Ndi ine yo fara .

Ndi u vhudzisa dzi mbudziso dzo fhambananaho, zwithu zwa leluwaho zwine zwi nga na email na mini na ID u vula bannga, hezwi zwiṅwe vha ḓo zwi nyaga ndo no vha na bannga, vhathu vha kone u vha na dzi akhaunthu.

Zwi nga ita uri ndi pfhe ndi zwavhuḓi uri ndi hadzime tshelede ndi badele tshikolodo miṅwaha iyo ine kharali ndi khou shuma ndi khou badela nga u ḓo vha vhu fhasi nga u dza tshikhala tshilapfhu ndi khou badela tshikolodo ndi khou litsha u shumisa.

Ndi uri for tshikhala tshilapfhu yo gonya nga maanḓa maanḓa i fhungudziwe ngori ndi zwithu zwi vhulaya vhathu nga maanḓa kha nyimele i si yavhuḓi.

Khonani ndi mu fha tshelede, nyaga tshelede yo gonya nga isa yoṱhe ngauri khonani naye u ita musi ndi tshi nyanga u khou kolodisa tshelede.

Ndi uri tshelede zwino u i wana zwino a kona u i ntsha nga or dzo dzhena kha bennge.

Ndi u vha na wallet nda panga vhulunga i tshi namba.

Ndi nga humbela u dzhia masheleni, ayo masheleni ndi ḓo vha ndi khou a engedza.

A hu na mbudziso ndi ndi nga si tshi shumise tshiṅwe musi ndi sa bo do ngauri a thi.

Ndi muhumbulo wa uri ni na tshifhinga uri muthu ndi mungafhani, tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe muthu o tendeliwa uri i tea u tou kona u tou badela.

Ndi ngauri tshelede a i wana zwino, ya kharali zwa sa shuma haningei hu na vhangani ngauri senda zwino kana a khou i vhona zwino zwine nṋe nda kona u vhudza zwithu zwine ha vha uri ndi ḓo ya na kha hezwi ndi.

Ndi ḓo sedza ine nda nga dzhia yone uri ndi tshi wana tshelede ya.

Ee, ndi zwa ndeme uri ndi i wane.

Ndi nga vhudzisa uri tshelede kharali ndi khou i badela nga kha bannga yanga tshelede ine vha ḓo vha vha khou toi shuma u tou pfhi ende kharali ndi tshi dzhia tshelede.

Ndo vha ndi tshi khou vulisa life cover nga nnyi ende ndi khou badela vhugai.

Ndi tsha ndeme, ndi zwa ndeme a dzhie masheleni awe kha zwithu zwo fhamba kha dzi bisinese dzi na uri masheleni hayo a tshi namba ri a tshi hula a kona u ntsha.

Ndi zwa ndeme uri muthu a uri zwi thusa uri a kone u ḓi fhambanaho u nga ha itea zwiṅwe zwi do itea mini, zwino u zwi dzula o tsireledzea uri u na mvelaphanḓa yavhuḓi na zwithu.

Ndi ngauri u ḓo kona u shumisa na u langa masheleni awe naho, ende nga nḓila yo.

Ndi u vhona u badela life cover dza uri ndi life cover ine ndi yone plan ni ḓo badela ende ha nda ndi khou kona u kha ṅwedzi naa.

Ndi ḓo sedza tshelede ine nda i badela ndi nngafhani nda sedza uri ndi ḓo ḓisa muṅwe na muṅwe u itela uri ndi ṱavhanye ndi.

Ndi nga mu ṱalutshedza lwa tshifhinga tshilapfhu hu ḓo vha nnzhi ngauri interest dzi vha sokou nga ḽa inifulesheni u ṱavhanya.

Ndi nga thoma nga u itela uri vha na u itela na nṋe ndi vhe ndi nayo, itelwa u lwa miṅwaha ndi tshi renga u vha ndi manzhi.

Ndi nga vha sumbedzilula dza gai vha dzhena gai vha tea u vha vha na visa.

Ndi nga amba nga.

Ndi nga mu vhudza tshithu tsha vhuṱhongwa vha natsho ngori vha vhathu ri a kona u vha kha tshiwo.

Ndi nga ri o fara vhugai a kone u lini afho ndi tshi ḓivha uri ndi ḓo kona naa, nda vhona before tshelede u isa phanḓa na u.

Ndi ya uri .

Ndi nga thoma nga u fhedziha in kharali na miṅwaha mingafhani kha uri o ḓi ende u khou nyaga u ḓi.

I ḓitsireledza.

Ndo vha ndi tshi ḓo mu vhudza ḽa uri a i badele nga a fhirise tshelede i si na vhukono, u vho balelwa na nga u i badela musi a tshi balela zwo fhedza zwo ita zwithu.

Ndo vha ndi tshi ḓi bannga khaunthu tshiṅwe tsha tshimbila na vhutshilo hawe muthu u ḓo vha na u vhulunga masheleni ane u a langa nga nḓila i na nḓila yo leluwaho.

Debit card u badela zwiḽiwa.

Ndo guda life tshithu tshine tsha kharali ho vha na tshiwo hu a vha na masheleni ane a mvela phanḓa.

Ndi nga takalela u i badela, ndi songo badela.

Ndi nga ḓo badela loan.

Ee, ndi nga takalela nyana.

Ndo vha ndi tshi ḓo nda nga gold a ya masheleni uri ndi kone u vhona gai.

Nda tshi ḓo .

Ndo vha ndi tshi dzhiya uri iyo akhaunthu yawe musi option ya uri ndi wa .